Khunguwedzelo dzine dza itiwa kha radio dzi dzulela u dovholola lune zwi a thusa kha u ṱuṱuwedza uri mabindu a vhathu a ḓivhee nahone a dovhe hafhu vhathu vha sa hangwe sa vhunga dzi tshi dzula itiwa. Dzi khunguwedzo hedzinoni dzi a humbule nga uri dzi dzula dzi dzo khetheaho nga maitele ane vhathu vha a shumisa u ita ngao idzo khunguwedzo sa vhunga vhanwe vhathu vha tshi kona izwi zwo kunguwedza kana u ita khungedzelo dza vhubindudzi.

Zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi a swika hune zwa kona u leludza u davhidzana ha mafhungo a si a vhukuma zwi a swika hafhu zwa dovha zwa swika hune vhathu vha zwi shumisa u ita vhufhura nga zwo.

Ndi a thetshelesa mafhungo kha radiyo nda dovha hafhu nda vhala kha internet fhedzi a mafhungo a kha radio ndi one ane nda a pfhesesa.

Ee nṋe ndi vhona TV ya sathelaithi i khwine kha u ṋea vhuṱanzi ngauri TV i kona u sumbedza na zwifanyiso zwine zwavha zwi kho sumbedza zwine zwa kho itea kha mitambo zwine zwa leludza u ṱalutshedza na kha vhahashi na vhaṱalutshedzi.

Ndi funesa nga maanḓesa zwiṱitshi zwa bola ngauri ndi muthu ane nda funesa bola ya milenzhe so ndi funesa muthu a lune ndi funa ndi muthu ane a funesa zwiṱitshi zwa bola ndi dovha hafhu nda funesa zwiṱitshi zwa mafhungo hu itela uri ndi kone u dzula ndi khou ḓivha uri hu kho itea mini kha shango ḽine ra khou tshila khaḽo.

Ee ndi a ḓi pfha ndo tsireledzea nga uri a hu tuvha na vhugevhenga hoandaho hune nda dzula hone zwitshiya nga ha uri hu na satellite dishi hahashu kana a iho na.

Tshine khaedu ine nda to i vhonesa iyone ya nṱhesa kha mafhungo u shumisa dishi ndi uri u badela dishi zwi a vhidza zwi a ḓura nga maanḓa u badela dishi uri u kone u swikelela une wa vhona dzi tshaneḽe dzo vhalaho u vho wo badela tshelede nnzhi lune u tshi vhambedza tshiṅwe tshifhinga na dziṅwe dza dzi satelite dza u streamer khadzo u wana zwitshavha zwo no zwino vha zwa mutengo wa fhasi nyana ono farea.

Vhunzhi ha zwi sima zwa mafhungo zwi a swika hune zwavha na zwine hapfhi ndi zwo khwathisedzwa kana u verifayiwa ndi ngazwo ndi tshi swika hune nda fulufhela mafhungo ane vha vha kho amba ndi vha ndo dovha hafhu nda vhambedzana na mafhungo ane a vha a khou ambiwa kha radio.

U renga zwithu zwinzhi kha application dza kha ṱhingo zwi a leluwa musi u tshi kho renga ngauri zwithu zwinzhi zwi a ṱavhanyedza zwa swikisiwa hune wavha wo zwi bveledzela uri zwi swikise hone, ende dzi leludza na kha mafhungo a u badela ombo ḓi badela hanefho kha ṱhingo zwithu zwawe zwoṱhe zwa vha zwo fhelela. Zwine nda sa zwi takalela ndi uri musi hu tshi dzhenisa zwidodombedzwa zwau zwa banngani huna vhathu vhane vha nga zwi zwi tswa ubva hanefho kha dzi application dzine wavha u kho renga kha dzo lune wanga fhedzisela wo no fhuriwa tshelede musi u tshi khou renga afho kha hedzo dzi application.

Tshithu tshine tsha to takadza ndi musi u tshi kho wana khungedzelo ya zwithu kha musi tshine wa pfha u tshi tshi takalela kana tshine wavha u kho tshi ṱoḓa ndi zwone zwine zwa vhavhuḓi ha idzo khungedzelo. Vhuvhi ha hone ndi a uri u tshi kho kungedzelwa tshithu tshine a u khou tshi ṱoḓa wa swika hune wa vha arali zwo itiwa nga fomo ya vidio u wavha usa kho kona u nga fhira vidio u songo vhone iyo khungedzelo ndi zwone zwithu zwine zwi a teledza nyana zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzi khungedzelo kha zwileludzi zwa vhudavhidzani.

Mbekanyamushumo dza kha radio dzi nga kha ḓi katela u tambiwa mizika ya vhathu vhoṱhe kha radio mara tshine tsha tea u sedzesiwa ndi tsha uri muzika hune wa kho tambiwa kha iyo radio ndi muzika ḓe nahone ndi muzika wo lugelaho na unga thetsheleswa nga muthu muṅwe na muṅwe u kho lavhelesa fhungo ḽa uri radio ndi tshithu tshine tshi thetsheleswa nga muthu ubva kha muthu muṱuku uya kha muthu muhulwanesa.

Nṋe a thi vhali gurannḓa gurannḓa a thivhali ngauri gurannḓa i ṱoḓa uri uyo u tea u i renga nga tshelede ine tshiṅwe tshifhinga u vha u si nayo honeha ndi i shumisa application ya NEWS24 u vhala mafhungo ndi takalela heinoni apulikhesheni ya NEWS24 ngauri i netshedza mafhungo a vhukuma o khwathisedzwaho nahone i dovha hafhu ya ṋekedza mafhungo ane a vha khou bva itea husi kale.

Network ya mahala yone ndi ya vhuḓi nga uri ahuna zwine wa badela u to shumisa fhedzi fhedziha ndi ngoho uya wana u tshi vhonga u sa hombokiwa kana u gevhengiwa lwa tshi internet musi u tshi kho shumisa Wi-Fi dza public na dza mahala.

Vhunzhi ha Wi-Fi dza mahala dza fhethu ha nnyi na nnyi a dzivhi dzi na tshipidi tshine tsha vha nṱha luvhilo lwa hone tshi luvha lufhasi nahone na data dza hone dzi vha dzo vheiwe fhasi kushumisele kwa hone ndi hone .

Ndo shumisa Wi-Fi kha iṅwe ya dzi ḽaiburari musi ndi tshi kha ḓivha ṅwana wa tshikolo ndo shumisa Wi-Fi iyo ya kha ḽaiburari u kona u u ita zwo ṱoḓa kha internet mafhungo ane e avha a tshi khou thusa u kona u phasa assignment yanga.

Ndi vhona unga uyu ndi muhumbulo wa vhuḓi ngori izwi zwi thusa kha uri vhana vhaṱuku na vhana vha tshikolo vhane vha vha tshi kho ṱoḓa tshumelo heinoni ya Wi-Fi vha swike hune vha i wana huṅwe na huṅwe hune vhanga vha vha hone vha nga ḓivha vha phakhani kana vha bisini kana vha ḓoroboni vha kone u swikelela heinoni Wi-Fi.

Hai a thi thu vhuya nda ḓi wana ndi na vhukonḓi kana ndi tshi swika hune ndavha ndi kho thithisea kha unga rumela email kana u dzhenisa zwiṅwe zwithu kana u ita ṱhoḓisiso.

Ndi vhona unga ḽaiburari ivha i kho thusa uri na musi vha na internet ya vho hayani vha nga khaḓi ya vha shumisa internet ya ḽaiburari ya mahala zwa dovha hafhu zwa vha thusa uri musi vha tshi ṱoḓa u nga sedza zwiṅwe na kha dzibugu vha tshi zwi gonyisa na zwo vha zwi wana kha internet vha kone u wana vhuṱanzi vhure na pfhushi kana vha kone u ita risetshe yavho yo fhelela.

Ndi vhona uri zwivha zwi zwa ndeme uri na tshivenḓa tshi tshi vhe hone kana tshi ḓivhee kha matambwa a dzinwe nyambo izwi zwivha zwi kho itelwa uri hu kone u vha na u katela na vhathu vha dzi nyambo dzoṱhe hu si tuvha vho tshivenḓa fhedzi mara ndi tshi kho to rangisa vho tshone phanḓa sa vhunga lu luambo lwanga lwa ḓamuni ndi tshi khou ri ndi nga takalela u vhona na tshone tshivenḓa tshitshavha tsha dzinwe dza dzinyambo dzine dza shumisiwa kha dzi fiḽimu kana muvi kana matambwa maṅwe na maṅwe ane anga vha hone.